Ukungqongophala kwemvula kuya kube yingozi kakhulu kumlimi ngoba mlimi namlimi unako azixelele kona uba kulo nyaka uneenjongo zoba avune kangaka. Ngoku ke xa imvula ingazufumaneka uye avune kancinci kunoba ebenqwenela uba avune or amanye amagama uye abethakale xa imvula ingekho, ubethakala kakhulu.

Kubaluleke kakhulu ukwazi uba zeziphi izityalo ezikhula ngeliphi ixesha enyakeni khona ukuze ungazuchitha ixesha nemali ulima izityalo ezingazuphuhla ngeli xesha lonyaka. Kubaluleke ngaloo ndlela khona ukuze uyazi into omawuyityale ngexesha elithile, ebusika uyazi into omawuyityale, ehlotyeni uyazi into omawuyityale. Inceda apho ukwazi izityalo ezibalulekileyo ngokuhambelana namaxesha wonyaka.

Iziqhamo ezithe zabe kanti ziyashiyekela ukuze kungabikho lahleko kulicebo elihle okokuba zithathwe zihluzwe kwenziwe ngazo iziselo ezenziwa ngeziqhamo ezizawubuya zithengiselwe abantu. Ngolo hlobo ayikho ilahleko, kukho ingeniso.

Zikhona izinambuzane ezinobungozi kwiziqhamo ezityaliweyo sithi thina bafama kwaye ezi zinambuzane indlela yokuzihoya kukuthenga amachiza afafazwayo kwiziqhamo khona ukuze ezi zinambuzane zingakwazi ukuzitya ezi ziqhamo. Ngelo koko sizawuba fumana ilahleko enkulu ngenxa yezi zinambuzane.

Eyona ndlela yokuzigcina iimbotyi zihlale ixesha elide zingaboli kukuzigcina kwindawo ebetha umoya kwaye uzinkonkxe ngendlela efanelekileyo. Uzifake kwiiplastiki uzibeke endaweni noko ebethwa ngumoya, zingahlali kwindawo emfaxamfaxa. Ngolo hlobo zizawukwazi uhlala ixesha elide zingonakali nomntu oziphekayo azipheke zityeke.

Ibaluleke kakhulu indima edlalwa ziidyunivesiti ngokunjalo neekholeji kubantu abafundela ukulima. Ibancedisa okokuqala kubuxhakaxhaka obusetyenziswayo namhlanje kwezolimo nokulondoloza izityalo, ngokunjalo nokugcina isivuno singonakali phambi kwethuba. Ngokunjalo kanti ikwanceda nakwicandelo lokuzifumanela abantu, iinkampani ezizawukwazi ubuye zithenge imveliso yakho ngeendlela ezisetyenziswayo xa kunamhlanje ezinobuxhakaxhaka, umzekelo ukufumana abathengi kwi-intanethi. Iyonke laa nto umntu uyakwazi uyifundela kanti nokukhangela abantu abakwaziyo ukukhangela abathengi.

Aluncedo kakhulu amaphulo ezolimo aqhutywa nguRhulumente kweli, ngoba ukuze abantu bakuthi bakwazi ukufumana ukutya ngamaxabiso afikelelekayo kuyanyanzeleka uRhulumente abe nayo indima ayidlalayo. Ngokunjalo neemveliso zalapha ekumele ziphumile ziwele ulwandle uRhulumente kumele enesandla naye khona ukuze kungazutya iinkampani zabantu babucala kuphela. Kube khona nemali engena iye kuRhulumente uRhulumente akwazi ukuphuhlisa uluntu ngayo loo mali, bakwazi abantu ukuqinisekisa ukuba izakhono zabo ziyayifumana inkxaso esuka kuRhulumente.

Ngaphambi kokuba ndiqashe umntu ndiya ndijonge ukuba uluqeqeshelwe na olu candelo angena kulo kwaye apho asuka khona kusapho lakokwabo emva ekhaya ingaba banalo ulwazi lokulima okanye elokukhathalela ifama. Abanye abantu abayifundelanga indima yasefama kodwa bakhula benaso esi sakhono ngoba emakwabo basiqeqeshelwe. Ngoko ke ndiya ndijonge ezo mpawu uba ingaba ukufundele na okanye unesakhono asiphiwe ngabazali kokwabo solimo, ebelima ntoni khona ukuze ndizawukwazi ubona uba uyakwazi na ukungena kuthi siyinkampani.

Umakhulu angakwazi ukuzithengisela la maqanda kwalapha ekuhlaleni okokuqala kwaye ukuba amaqanda akhe manintsi kakhulu kuyawunyanzeleka ke ngoku ahambe aye edolophini avule isitendi athengise amaqanda. Kwangathuba elo athengisa amaqanda esitendini sakhe, kuyawunyanzeleka ahambe aye kwiinkampani ezinkulu ezifana nooShoprite nooSpar nooPick n Pay nooBoxer nooSparks ayofaka isicelo soba amaqanda akhe afumane indawo yokuthengisela. Khona ukuze naye abe nengeniso ayenzayo ngokunjalo neenkampani ezo zibe nayo ingeniso eziyenzayo.

Olu uhlobo legusha lufukufuku lubaluleke kakhulu ngoba ngaphambi kokuba uthengise inyama yayo nobisi lwayo ungakwazi uthengisa uboya bayo kwenziwe ngabo iwuli, kanti nobisi layo kwelinye icala nalo lukwalungeniso.

Nanjengomfama, endinokwenza ukuqinisekisa ukuba abasebenzi basebenza phantsi kweemeko ezintle kuyawunyanzeleka kuqala ndijonge ukuba banayo na impahla yokusebenza, iyunifom yokusebenza, ngokupheleleyo na kwaye izixhobo zokusebenza ndizikhuphe ndabanika ngokupheleleyo na. Kwaye indawo abahlala kuyo apha emsebenzini ikhuselekile na kubo, okunjalo nendawo ehlala kuyo izixhobo zokusebenzela, imfuyo kunye neziqhamo eziye zigcinwe ingaba ziindawo ezikhuselekileyo na. Kwaye ingaba bayazifumana na iinzuzo njengabantu ababhalisiweyo phantsi koRhulumente ukuba basebenzela ifama.

Ngokowam amava utata uMfene ndingamcebisa okokuba azame ukufumana iifriji ezinintsi ezinkulu kwaye uba unawo amandla azame afumane abantu abazomenzela igumbi lonke libe yindawo yokubandisa inyama. Ngolo hlobo ke ngoku xa ezokwazi uba negumbi lonke lokubandisa inyama akazukwazi uvele axakwe yinyama ngenxa yoba abantu abade bayithenge. Ngele koko ebenokuthengisela iindawo ezinkulu inyama yakhe ezifana neetshisanyama ngoba kuzo kuhlala kusojiswa oko.

Nanjengomntu ofuye iinkukhu kuyanyanzeleka iinkukhu zakho zibe nendawo ekhuselekileyo yokuhlala ngoba ezinye iimozulu kuyanyanzeleka iinkukhu zikhuseleke. Umzekelo kwikhephu, kwimvula engamandla, ingqele engamandla, kuyanyanzeleka noko zibe zikhuselekile nangona nje imvula izilungele kodwa akufunekanga izichaphazele ngamandla. Kwaye akhona amayeza wokunakekela izifo zeenkuku khona ukuze ungazubhujelwa yimfuyo.